Kene ke ka tjhentjha yona taba ya hore ha motho o mo kenya ho funeral cover, ebe hothwe o tla lokela ho ema dikgwedi tse tsheletseng kapa dikgwedi tse tharo pele ba ka o thusa hore ba o sebeletse ka botlalo. Hobane ka dinako tse ding o ka kgona hore e re o qeta ho kenya motho ebe wa hlokahala kapa o hlahelwa ke bothata bo itseng. Mme jwale ha funeral cover eo we e tshepileng e sa kgone ho o thusa o etsa jwang? O ya kae? O fumane hore ha eso be nako. Ka ho tjho jwalo, dikgwedi tse ba di behileng ha di so fete. Mme jwale ha ba kgone hore ba o sebeletse, empa wena ona le bothata mme wa patala kgwedi le kgwedi.

Ke le mosebetsi wa bankeng. Nka hlalosetsa moreki hore hore a ntlafatse credit score ya hae, o tla lokela ke hore a patale di-account-o tsa hae pele ho letsatsi la bosupa. Mme a etsetse hore ha ho thilwe a patale makgolo a mahlano, yena a patale makgolo a tsheletseng hore a kgone hore lebitso la hae le be letle, mme a phahamiswetse tjhelete ho bontsha hore ke motshepehi wa moreki.

Ke ka mo eletsa hore a nke eo e kgonang hore e amahane le ditlhoko tsa hae le tjhelete a nang le yona ka ka nako eo. Mme e re ha se dintho tsa hae di mo loketse, ana le tjhelete e lekaneng mme a nyolle ho ya moo a neng a hloka hore ebe ka tsela eo.

Batho ditjhelete tse ngata, ke moo motho o yang o tshoha teng hore ke ka lebaka la eng? Hobane batho ba nka nako e telele ba sa kule, ba sa sebedise medical aid. Kgante ha ntse ba lefella moo, tjhelete e ntseng ba e lefella ha se tjhelete e dulang e kgone ho ba kata ha ba ka kena dipetlele kapa ba kula haholo moo ba sa kgone ho etsa letho na? Taba ya di-medical aid e utlwisa bohloko. Ka ho tseba ha ka, ke tseba e le yona medical aid e tlameileng e patale sepetlele, e tlameileng e thusetse ha o kula.

Ka thaba le hanyenyana hobane ha ke utlwisisi hore ke ka hobaneng le nka tjhelete e ngata hakanakana?

Batho bao ke tsebang ba fumana dithuso tsa UIF, ke batho ba neng ba sebetsa mme ba fellwa ke mosebetsi. Ke bona ba ke tsebang hore ba fumana dithuso tsa UIF. UIF e hlalosa hore ke Unemployment Insurance Fund, mme ha batho ba UIF ba sebetsang ba o sokodisa. O lokela ke hore o batle ba ka hodimo ho bona hore ba kgone ho o thusa hara seemo seo o fetang ka hare ho sona. Mme ba founele kapa hona ho letsetsa moo ono sebetsa teng ba kgone ho utlwisisa hore ke ka hobaneng ho thilwe o tlohelletse mosebetsi fela empa ona le bopaki ba hore wa kula.

Ee, e nketsa hore ke tshepe hore ke tla e fumana tjhelete ya ka. Lebaka ke hore o tlo patala nako e telele, o patala insurance ya hao. Ke ka hoo ha o ntse o patala kgwedi le kgwedi, tjhelete ya hao e ntse e eketseha, e eketseha ho fihlela moo le moo o tlo kgona hore oe fumane teng ha ele hore o ka hlahelwa ke bothata bo itseng.

Kannete ba heso ke a le jwetsa hore ha re ka boloka tjhelete mmoho, re ka una melemo e mengata haholo. Ekare ha selemo se fela re arolelana tjhelete tsa rona, o mong le o mong a fumana karolo ya tjhelete ya hae. O tlo kgona hore a etse mabaka a mangata. O ka kgona ho tlatsa o reke koloi kapa o reke hohong ho tla ho supa ka leleng la matsatsi hore o ile wa nka boikarabelo, wa kena stokvel-a. Mme tjhelete ya teng o ile wa reka se itseng.

Ausi le kae? Ehlile tsatsing la kajeno kene ke batla ho botsa ka hore ha ke batla ho eketsa di-beneficiary ke etsa jwang hore ke eketse di beneficiary tsa ka? Hobane jwale ke ke se ke se ke batla ho eketsa hore ho bane le batho ba bang hape be tlobang di-beneficiary.

Phapang mabakeng a tsona di le bobedi ke hore fixed deposit o lokela ke ho kenya tjhelete e sa hafolwang kapa e sa eketswang. Mohlomong ha ke re, re dumellane ka hore ke tlo kenya dikete tse pedi. Ke tlamehile ke kenye dikete tse pedi ho yona, mme savings account ke kgona ho kenya tjhelete efe kapa efe.